Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka go tlisa ditlhokego tse di kwa godimo tsa bokgoni le kitso mo tirong. Ka jalo go botlhokwa gore ba tlhoka tiro ba ikeletse go ithuta bokgoni jwa data le matlhale a amang gore ba kgone go tshela mo mmarakeng wa tiro o fetogang ka potlako. Batho ba ba sa tokafatseng kitso ya bone ba ka tswa ba le mo kotsing ya go tlhoka ditšhono tsa tiro.

Nna ke dirisa data e salang mo tlong, e rekwa kgwedi le kgwedi fa e atametse go fela, e tsena kgwedi le kgwedi fa kgwedi e simolola. Botoka ba teng ke gore e tsaya malatsi a le masome le boraro go ya go ama lesome leboraro le bongwe, mme botoka jwa teng ke gore fa ya mogala wa lethekeng e fedile ke be ke kgona go dirisa data e salang mo ntlong fa ke fitlha go tswa go dira mabaka kwa ntle.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e, ke di-megabyt-e di le makgolo a matlhano, mme ke dirisa malatsi a fela. Fa motho a batla go reka data tshwanetse a lebelele gore o tlo go dirisa jang data eo, a e le gore ke data ya go romela molaetsa kana ke data ya go lebelela mafaratlhatlha kapa go bua le batho le lebelelane mo mafaratlhatlheng, eo e ka batla tlhwatlhwa e kwa godimo go botlhokwa go itse.

Data ya di-gig e e ka dirang gore ke itumele ka be ke e dirisa kgwedi yotlhe, ke ya di-gig-e di le lekgolo tsa motshegare le di gig e di le dikgolo tsa bosigo. Nka nka rata gore e ka tsena fa kgwedi e simolola, mme e tla tsaya go fitlha kgwedi e be e felela esi be e fele yotlhe.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone, ka go tlisa lebelo le le kwa godimo le tsholofelo e kgolo e mo kgokaganong re tla kgona go lebelela di filimi le go tshwara dipuisano tsa video le go dirisa di-Apps ka bonako jo bo gagamatsang. Madirelo a tla tswelelang mosola thata akaretsa kalafi ya kgakala, dipalangwa tse di botlhale le dikgwebo tse di digital-e, gape go tla nna le ditšhono tse dintšhwa mo borai jwa data, cyber security le ditlhagiso tse di dirisiwang tse di tshegetsang five G.

Tsala fa o batla go dirisa data go tsena mo inthaneteng o tshwanetse wa simolola go reka data bundle mo modirisi wa mogala wa gago. E ka tswa e le Vodacom, MTN kapa Cell c. O ka kgona go tobetsa di konopo tse di rileng, sekao naledi nngwe tharo le botlhano o bo feleletsa ka hash mo Vodacom, fa o sena go reka data e tla tsena ka bo yone mo mogaleng wa gago. E tla go thusa go re o ka dirisa di-App-e jaaka WhatsApp, YouTube kapa Facebook mme fa o sa tlhaloganye sengwe ke teng go go thusa.